E ka bakuwa ke hore mo ke dulang ho na le load shedding. Kapa ntlo e ke dulang ho yona ha e na motlakase.

Wi-Fi e thusitse bana ba sekolo haholo-holo ka hore, ha ngwana ha a sa utlwisisi seo a se rutilweng sekolong. O kgona ho fihla hae a bule Wi-Fi, a kene for founung ya hae kapa laptop-ong. A botse Chat GTP kapa tse ding tsa dintho tsa marangrang hore ntho eno ae rutuweng sekolong a ka etsa jwang.

Nka thaba haholo hoba lefatshe ka bophara, le ka bona talente ya ka.

Joo! Mme ne ke tshwenyehile hoba ha ke na tjhelete ya ho etsa CV. Empa ka kopana le app e bitswang CV app ya nthusa hore ke ngole CV yaka hona hona founung ka app eo. E be ke save ke etse PDF e tla kgona ho romella mesebetsi ka email.

Nka mo bolella hore ntho ya pele, a nke nako hore a seka kena internet-eng. A tlohele dirang-rang, a ke a phole, a delete app for nakonyana hore a ithole. Hape ha hona le motho a mo hlekefetsang internet-eng, a mo block-e.

Iyo! Ke kopa o ntshwarele. Ha ka bona hore ke romelletse molaetsa ona ho motho e seng yena. Ne ke re o Lerato, empa jwale ha ke bone hore ha o Lerato. Kopa o ntshwarele ngwaneso.

O ka batla Wi-Fi option moo di-home devices tsa hao. Ha qeta o kenya password ya Wi-Fi moo ho di-home devices ebe jwale e ya connect-a.

Bohlokwa ba password ho Wi-Fi, ke hore makhelwane kapa motho a fetang. A seka a sebedisa Wi-Fi ya hao, hoba qetellong ke wena a tlo e patala o le mong.

E re thusa haholo hobane rona ba bang re dula re shebane le dibuka tsa sekolo. E thusa di-artist hore ba tsebahale. Hoba jwale ha re batho ba dulang ba ntse ba shebelletse di marangrang le di-TV hoba re shebana le dibuka haholo.

Bana ba ka, ka moo le a bona hore Wi-Fi ya ntlo ena ha e sebetse. E ne ha ka kgona ho e patala kgweding e. Ha le nahane hore le ya library hobane Wi-Fi ya teng ke mahala. Le tsebe ho etsa di-homework tsa lona le phethahatse le di-assignment tsa lona ka botlalo.

O hlalositse hore Wi-Fi o kgona ho e setela nako or limit ya motho ka mong hore a ka e sebedisa for nako e kae. Ha motho a ka tlola palo eo e ba e setileng, a ba re na.

Dumelang lebitso laka ke Lerato Mokwena. Ke dula Gauteng Thembisa. Address ke seventy-two, eighty-nine Mokgala street. Ke lahlehetswe ke decoder ya ka, e sa le ke botsa hore le kgona ho nthusa na? Ne ke kopa le ho siya di-number phone tsa ka ke, o, eight, seven, five, seven, two, nine, seven, one, six. Email address yaka ke Lerato Mokwena at ninety-seven at gmail. dot com.

Nna ke nahana ke ka baka la internet le di-phone tsa hona tsa sejwalejwale, le di laptop tse re nang le tsona. Dipampiri ha di sa hlokahala haholo hobane ntho eo o kgonang ho ngola pampiring o kgona ho e type founung o e romelle motho yona eno a itseng, o mo romelle yona.

Eya, di-chartbots le di-virtual assistant, ha di o felle moya. Ho ba motho ka ka nama ha ka o thusa. O o fella moya ebile ha sa kgona le ho hlalosetsa dintho tse ding. Motho o a teneha. Mara di-chartbot le di-virtual assistant, ha di ha di teneha ka mapele.

Mohlanne ke qetela ho reka magazine, ke dilemo tse leshome le metso e mebedi. Ha ne ntatemoholo wa ka a nang roma ke lo e reka shopong.

Nna ntho e ke e etsang haholo-holo mohaleng wa ka wa thekeng. Ke ho batlana le mosebetsi. Ke apply-ela mesebetsi jwalo jwalo.

Nna movie o ko ratang, o bitswa The Forge. Ke rata movie ona hobane ke wa moshimanyana a monyenyane dilemong a na sa utlwi, a tella batswadi. Jwale moshemane enwa ka le leng la matsatsi a bona hore ho hloka Modimo bophelong ke tsela. Ho ba ka ntle ho Modimo ha o na bophelo. So, ke rata di-movie tse buang ka Modimo haholo.